Dintsho tsa bomme ka nako ya pelegi, di ka fokodiwa ka ditsela tse di farologaneng, sa ntlha, e ka nna dithuto tsa pelegi kana tsona prenatal classes, ka puo ya sejatlhapi. Re netefatse gape le gore bomme ba ya ngakeng kgapetsa le kgapetsa, gore go boniwe gore, botshelo jwa ngwana le ba mme, bo ntse bo siame. Re netefatse gore, fa go ka be go na le phoso, mme a kgone go tseya dikgato tse a tshwanetseng a di tseye go netefatsa gore o itekanetse. Re netefatse gape le gore ka nako ya boimana, mme ga a tshwariwe ke matshwenyego a mantsi, kgotsa sone stress, ka puo ya sejatlhapi.

Jaaka re itse, banna ga se batho ba ba ratang go nna ba ya kwa ditleliniking, kgotsa kwa dingakeng. Ka jalo, thekenoloji e ka thusa thata gore batho ba bontate ba kgone go laola malwetse a a sa foleng. Malwetse a a tshwanang le bo high blood pressure, kampo yona sukiri. Ga batho ba bontate ba ka nna le tsona di-cellphone, gore le ga motho wa ntate a ntse kwa gae, a kgone go dirisa thekenoloji ena, gore a itlhatlhobe gore ga go na le phoso, a kgone a ye kwa tleliniking a ile go bontsha dingaka se a se boneng mo founung ya gagwe.

Dikgwetlho tse di kgolo mo go tlameleng kalafi e tlhomameng ya HIV le TB mo mafelong a nang le didiriswa tse di lekanyeditsweng, e ka akaretsa dilo tse di tshwanang le, katiso e e sa lekanang go badiri, kgotsa didiriswa tse di sa lekanang, kgotsa go sa ikemisetse gwa badiri mo mafelong a kalafi.

Selo se se botlhokwa se o tshwanetseng go se tlhaloganya, fa o le mongwe yo o tlhokang thuso ya ka bonako fa o fitlha kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking, ke go tlhompha batho. Fitlha o dumedise, o tlhalose ka maitseo fa o tlhoka thuso ya ka bonako. Fa o na le lekwalo, go tswa gongwe kwa ntle, gongwe kwa ngakeng e nngwe, o ka le bontsha batho. Fa e le lona le tla supang gore o motho yo o tlhokang thuso ya ka bonako.

Re ka tshegetsa batho ba ba nang le dikgwetlho tsa monagano le maitseo a a kwa tlase, ka go ba hlompha, ka go ba retsa fa ba buwa le ka go ba tshola ka maitseo, ebile re sa ba felele pelo.

Dilo tse dingwe tse di ka bontshang gore selo se se dirisiwang mo go tsa kalafi se ka tswa se ka tsietsa batho, di akaretsa, fa modiri kwa tleliniking kgotsa kwa bookelong a ka go raya a re, o tsile go go tlisetsa dilo kwa legaeng la gago, kgotsa o kopane le ene ka morago ga diura tsa tiro. Di ka akaretsa gape, fa o ka kopiwa madi mo dilong tse di tswang mahala kwa tliliniking kgotsa kwa bookelong, kgotsa fa motho a go tlhalosetsa ka didiriswa tsa kalafi a sa go bolelele ka ditlamorago, kgotsa tsona di-side effects tsa dilo tse o di dirisang, mme a gatelela fela ka mo dilo di tla go tswela mosola ka teng.

Di-insurance-e di lekanyetsa madi a di a ntshang fa ba duelela kalafi gonne go na le batho ba ba dirisang di-insurance-e botlhaswa. Ka dinako tse dingwe, badiri ga ba batle go ya tirong ba be ba sianela ko bookelong kgotsa kwa di ngakeng, gore e nne o kare ba a lwala. Batho ba rata go dirisa di-insurance-e go duelela kalafi, gonne kalafi e tlhwatlhwa kwa godimo, ebile fa motho a tlile go lwala, ga go itsagale gore o lwala leng. Go ka diragala gore motho a lwale, a sena madi a go ile go bona ngaka kgotsa gona go ya bookelong, ke mo a tla dirisang insurance-e go duelela.

Go tlala thata mo dikokelong tsa puso, go ama boleng jwa tlhokomelo kgotsa pabalesego ya balwetse le tlhokomelo ya boitekanelo ka kakaretso ka ditsela tse di farologaneng, e ka nna gore ga gona badiri ba ba lekaneng batho ba ba tlileng mo bookelong. Fa go sena batho ba ba lekaneng go thusa batho ba ba tlileng mo bookelong, boleng jwa go tlhokomela batho bao bo ya kwa tlase gonne badiri ba a lapa, ga ba kgone go dira ka dipalo, kgotsa matshwititshwiti a yang dikokelong. Go feleletsa le batho ba ba tshwanetseng ba tlhokomele balwetsi le bona ba imetswe, go be go akaretsa gore boitekanelo ka kakaretso bo ye kwa tlase.

Matshwao a mangwe a ntlha, a bontshang fa o na le mogare wa HIV a ka nna a akaretsa, fa o fokotsega ka mmele, go be go tlhage le gore, ga o sa tlhole o rata le go ja, ka dinako tse dingwe, o dula o lapile. Ga go bonolo go bua gore sebaka se se kana kang, morago fa o fetsa go tshwaetsega gonne mebele ya batho ga e tshwane. Go botoka fa o ka ya kwa bookelong kgotsa kwa tleliniking, o a ya go ilo tseiwa madi, go boniwe fa o na le mogare wa HIV.

Bolwetse ba TB, bo tlholwa ke fa o ka tshwaediwa ke motho kgotsa o nna mo lefelong le le sa phephafalang. Fa o tshwaetsegile o tshwanetse go ya kwa tleliniking o bone melemo. TB ke bolwetse bo bo alafegang, mme fela, o tshwanetse go nna o tsaya melemo ya gago letsatsi le letsatsi, ka dinako tse di tshwanang letsatsi le letsatsi, ebile o nne o di tsaya go nna lebaka la dikgwedi tse thataro.

Barutabana le badiredi ba sekolo, ba na le seabe se se tona fa go tla mo go rotloetseng mekgwa e e siameng ya goja, gonne bana ba nna diura di le dintsi kwa sekolong. Ka jalo, bana ba tlhoka maungo a nang le dikotla le dijalo tse di tla ba kgontshang gore fa ba rutiwa ba be ba kgona go tshwara se ba se rutiwang. Fa ba kwala ditlhatlhobo, ba be ba kgona go gopola se ba neng ba se rutiwa. Ke ka moo go leng botlhokwa fa bana ba tshwanetseng ba ja maungo le dijalo tse di itekanetseng gonne maungo le dijalo tse di itekanetseng, di godisa tlhaloganyo.

Bana ba dingwaga tse di kwa tlase kwa metselegaeng, ba ima ka fa tlase ga mabaka a a farologaneng. Dinako dingwe ga bana kitso ka dithibelapelegi. Ka dinako dingwe le fa ba na le kitso ka dithibelapelegi, mafelo a ba ka kry-ang thuso ko go o ne, a kgakala le kwa ba nnang teng. Dinako dingwe, ba ride-iwa ke ba ba golo mo go bona ba ba tshepisa le tšhelete.

Fa motho a na le kgatelelo ya madi e e kwa godimo, o tshwanetse go leka ka bojotlhe jwa gage, go se ikemetse mathata. Go se maramare ka pelo le go se nagane ka dilo tse dintsi. O tshwanetse go ja dijalo le maungo a itekanetseng, a seke a ja letswai kgotsa a seke a ja letswai gotlhelele.

Ke akanya fa dithulaganyo tsa gone jaanong, tse di lebaneng batho ba ba nang le bogole, di le teng ebile di tsepame, gonne gongwe le gongwe kwa o tsenang teng, go na le dithulaganyo, go na le, le batho ba ba thusang, bao ba ba nang le bogole.